I pfumala vuhlayiseki bya misava swivandlanene swa timali no pfumala vutshila bya vurimi.

Ku virisiwa ka masi, ku pfuna ku sivela mavabyi lama humaka eka ma-bacteria. Masi lama virisiweke ma nga hlayiseka masiku yo hlayanyana efiriijini. Loko masi ma virisiwile ma endla leswaku masi ma tshama nkarhi wo leha ma nga boli, ku virisa masi swi pfuna ku susa switsotswana leswi nga vonakiki leswi nga endlaku masi ma bola hi ku hatlisa.

Xo sungula ku dyondzisa vatsongo ku senga hi mavoko lexi a nga ta xi endla xo sungula i ku hlamba mavoko kahle a ndzavisisa leswaku homu yi tsakekile na leswaku a yi na switlhavi eka mavele kutani hi kona a nga hi kona a nga ta senga loko a senga fika a yimela hi ndzhaku hi ndhawu leyi hlayise leyi hlayisekeke enhlangeni ka homu. Ku tiyisisa leswaku masi ma ya exibyeni ma nga tshiki ma nga tshiki xi tuka. Loko a hetisa loko a hetisa ku basisa loko a hetile u fanele a basisa movoko loko a heta ku senga.

Ina, tihuku ti nga tisa mali epurasini.

Ku tlakuka ka nxavo wa mbewu ku ni ntshikelelo lowukulu eka vurimi hikuva mbewu i yin'wanyana ya swiphemu swa nkoka swinene eka ku kula ka swimilani ni ku andza ka vurimi.

Xikongomelo swa nkarhi wo leha swa pfuxetelo wa misava ni AGRI-BEE, ku andzisa vufuwi eka vurimi, ku hluvukisa switirhisiwa swa vurimi, ku tiyisa ku ringana eka vurimi, ku hlayisa .

Vulavulo ra mina hi mhaka leyi i ku mhaka leyi yi na swivuyelo swo hambana yi na swivuyelo swo biha yi tlhela yi va na swivuyelo le swinene. Swivuyelo swo biha i ku mati ma nga ma nga onha misava naswona ma nga ma nga va nga ku bola ka tintsumi ni swimilana, swimilana swin'wanyana a swi tiyiseli mati lama nga basangeku. Swivuyelo le swinene i ku hlayisa mati ni ku hlayisa ndzhaka.

Ndzi nga byela vatirhi leswaku a hi tirhisi a hi tirheni swin'we ku endla leswaku vutomi bya vatirhi byi antswa ndzi nga byela vatirhi leswaku a hi vekeni emahlweni hi tshembeka vululami na vuxaka lebyinene exikarhi ka vatirhi na varhangeri va purasi.

Kokwani ndzi kombela leswaku mi ringeta tinyawa leti nga le emathinini u ta swi vona leswaku a ti hambananga ngopfu na letintshwa.

Ndzi nga byela muthori byi nga byela muthori leswaku ndzi na vuswikoti byo pfuna eka mintirho yi n'wanyana ndzi nga tsakela ku tshama ndzi tirhela nkarhi wo leha ku andzisa vutomi bya mina na ndyangu wa mina.

Swintshuxo leswi ni nga ta swi ri kaneta i ku nyika vamapurasi misava ya vurimi, ku nyika vamapurasi nxaxamelo wa switirhisiwa, ku pfuna hi mali yo sungula vurimi, ku nyika dyondzo ya vurimi, ni ku tumbuluxa marimba, ku xavisa switirhiswa swa vurimi hi ku tirhisa swintshuxo leswiya hi nga tiyisa leswaku vamapurasi lavatsongo u nga kota ku ti hanyisa hi ndlela leyi tiyeke, vusweti byi hunguteka nakona ikhonomi ya tiko yi kula.

Hi ku vona ka mina swakudya leswi leswintshwa swi nga ha nandzika swinene ngopfungopfu loko swa ha ri ni vukarhi bya swona bya ntumbuluko kambe swakudya leswi nga le emathinini na leswi nga na ayisi swi nga va swi nandzika kahle loko swi lunghiseriwe hi ndlela leyi faneleke nakona swi tisa mikateko yo fana ni ku tshama nkarhi wo leha ni ku olova ku swi tirhisa.

Ndzi nga va byela leswaku va nga kota ku ti hlayisa, hi ndlela leyi tiyeke, vusweti byi nga hunguteka eka vona nakona va kota ku kurisa ikhonomi ya tiko.

Ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu i ku basisa ndhawu ya tona, ku ti nyika mati yo tenga, ku ti nyika swakudya leswi hlanganisiweke kahle, ku lawula mpimo wa swakudya, ku sivela switsotswana ni ku ti nyika.

I ku pfumaleka ka vuswikoti bya timakete, ku pfumaleka ka migingiriko ya ndlela ni matirhelo, ku hlawuleka ka makete ni xikolo xa tihakelo ku pfumaleka ka timali ta nhluvuko nhluvukiso wa vurimi, ku lawuriwa hi vanhu lava kumeke swibyariwa.

Leswi ni nga swi kambisisaku ndzi swi endla swiboho i mihlovo ya ntirho ni swilaveko, miholo ni swiyimo swa ntirho, ndhawu na vuhlayiseki ku hlayiseka ka ku hlayiseka ka mintirho, ti mpimanyeto na ti nhlohlotelo ta kona.

Vuvabyi lebyi vanhu va nga byi kumaka eka swibyariwa swa le mapurasini i sonmanella byi nga tshunguriwa hi ku nwa mati yo tala, xa vumbirhi i kholi swi nga tshunguriwa hi ku tshama endhawini yo rhula ni ku wisa, xa vunharhu i listeriosis swi nga tshunguriwa hi ku nwa mirhi leyi u nga nyikiwa hi dokodela, xa vumune i hepatitis swi nga tshunguriwa hi ku wisa no kudya swakudya leswi nga tikiki.

I ku nyika dyondzo ya vutivi bya vurimi, ku kondletela vuswikoti bya mabindzu ya vurimi, ku nyika swikombiso swa ntivo vutivi hi ku tirha, ku kondletela vurimi bya manguva lawa, ku nyika tikhasimende ni makateko ya kona ya ntirho.

Mina hi ku ya hi mina ndzi vona a swi ri kahle hi ku loko a swi nga ri kahle a va nga ta swi xavisi lomu mavhengeleni.

Tindlela ta ndhavuko to lava swakudya tin'wani wa tona i ku rima. Ku rima i ndlela yin'wana ya ndhavuko yo lava swakudya.

I ku cinca ka maxelo, ku pfumaleka ka switirhisiwa na timali ta nhluvuko, ku pfumaleka ka migingiriko ya ndlela, ku nonoka ka makete.

A ndzi se tshama ni yi bya muroho leyi nga tshama yi omisiwaku hi kuya hi mina ndzi vona leswaku u nga ri yi va yi nga ha ri na tona ti vitamin.

Tinguvu, tinguluve ti fane swi tidya swakudya swa ndzilo, mavele ya mhanga, timbewu ta soya, vusirha bya mapfhumbu, vusirha bya timanga, timbewu ta khutsi na mati yo tenga.

fanele ku tirhisiwaku ku endla atchaar i Mango.

Swilo leswinene swa maendlelo ya ndhavuko ya vurimi, i ku hlayisa misava, ku tirhisa switirhisiwa swa ntumbuluko swin'wana swo biha swa maendlelo ya ndhavuko ya vurimi i ku hlawuleka ka ndlela yo tirhisa misava, ku nonoka ka nhluvukiso wa swibyariwa.

I mavele, koroni na makamba, vusira bya soya, timbewu ta khodzi.

U nga tirhisa mavele ya mhanga or ti tihlahla ta mihandzu.

I timbewu ta soya, mavele ya mhanga na vusola bya tinyama, na timbewu .

Mina ndzi vona masi ya le xitolo ya antswa hikuva ya suka ya kamberiwini swinene and futhi va ya chekisisiwe kahle leswaku a ya na mavabyi na yo karhi.

Swikili leswi munhu wo tirha hi vurimi a fanekele ku va na swona loko a nga se thoriwa i swikili swa vutivi bya vurimi, swikili swa vukorhokeri ni matirhelo ya ya switirhisiwa, swikili swa mabindzu ya vurimi.

Va nga ringeta ku tirhisa thulusi tin'wanyana hi ta kota ku cheletela, ku cheletela swibyariwa.

Ina, ku answisa swiyimo swa vutshamo bya vatirhi va le mapurasini swi nga khumba matirhelo ya vona ya ntirho na vuhlayiseki bya vona hi ndlela leyinene.

Eya, a ndzi ta swiendla hikuva ndzi toloverile ku dlaya huku ku ta va ku nga ri ro sungula ku ndzi dlayela ndyangu huku ku va ta kota ku ta dya.

Ina, vatirhi va le mapurasini va fanele ku kuma mali yo engetelela eka ntirho wa na vusiku hikuva ku tirha na vusiku swi na ntshikelelo swinene.

Ntirho ntirho wa tinguva u teka vatirhi vale mapurasini ekhombyeni ra ku pfumala ku hlayiseka ka timali ku tlhela ku ku va ku tika eka wona wu aka vumundzuku lebyi lebyi tiyeke.

Swi pfuna ku tlakusa vuhumelerisi bya purasi, ku hunguta khombo ra ku pfumaleka ka vuhumelerisi, na ku antswisa vusthila bya bya vu humeleri.

Mbuyelo wo landzelela ncheleto lowunene wa swimilana i ku kula ka kahle ka swimilani, ku tlakuka ka vuhumelerisi na ku hunguta ku oma ka misava.

Mina ndzi ri, swi nga va swi na mianakanyo leyinene kumbe leyinene leswaku hikuya hi xiyimo xa vanhu. Van'wanyana loko va phamela tinguluve ta vona masalela swi ya hi ku va navela ku hlayisa mali, swin'wana swa ku hoxa hi hikuva swakudya swi nga leswi nga salela swi nga va nga ku swi vanga swi nga vanga ni chefu kumbe switsotswana eka tinguluve.

Tinguluve a hi swifuwo swo olova ku swi fuwa hikuva swi lava n'wini wa swona a va ni vutivi lebyi eneleke, mali ni nkarhi wa ku khathalela.

Makhombo ya xinkarhana i ku gila ni ku hlanta na ku pandziwa hi nhloko.

Ina, ntirho wa le mapurasini u khumbeka swinene hi maxelo ngopfungopfu hi masiku ya mpfula. Vatirhi va le mapurasini va langutana na ku kavanyeteka hi tindlela to hambanahambana, mpfula yi endla tindlela ti fana ni leyi yo hisiwa swi tikomba ku ku ya eka mapurasi lawa ka le ekule leti ti lo ku we ni.

Ku olovisiwa ka ku kuma swakudya na ku engetela ka ntirho hi vaswikoti.

Spekboom i ximilana xa rihlaza lexi humaka eAfrika-Dzonga, nakona xi ta lava ku kumeka eKaroo na le Eastern Cape.

Ku kamba leswaku i hanyile ku hi dlayela endhawini leyi leyi tengeke, ku dlaya hi ndlela leyi nga ni musa na ku hlantswa no khoma nyama hi ndlela yo basa.

Swi kula hi ku hatlisa a swi lavi misava, ku kota ku rima hi nkarhi hinkwawo na ku hunguta switsongwatsongwana.

Ku tirhisa leswi ni nga na swona hi vutlhari, na ku endla ntirho wo engetela, na ku tirhisa vuswikoti byo dyondzisa van'wana.

Eya mina ndzi vona ku ri bindzu ra kahle hikuva ku ya hi mina ndzi vona leswaku swi nga nghenisa mali hikuva vanhu va rhandza ku xava nyama masiku lawa.

Ku engetela swakudya swa nkoka edorobeni na ku hunguta ku hisa elwangu xo hetelela i ku pfuna na ku hlayisa mati.

Ndzi nga titwa ndzi karhele ndzi chava, naswona ndzi nga tshembi nkarhi lowu taka kambe hi nkarhi wun'we ndzi nga tlhela ndzi pfuleka emiehleketweni ku dyondza tindlela to antswa ta ntumbuluko leti nga pfunaka ku kurisa swimilana handle ka manyoro ya tikhemikhali.

Ku kula hi xihatla ka madoroba ku engetela vusweti eka van'wamapurasi loko va valahlekeriwa hi misava ya vona, hikuva va susiwa eka masungulo ya vutomi bya vona.

Policy leti nga pfuna ku sirhelela miganga ya n'wapurasi leswaku yi nga weli evuswetini i Open Growth Boundaries.

Swipimelo swa migingiriki ya matiko mambe, xa vumbirhi i ku pfumaleka ka vuswikoti ni switirhiwa swa swo ringanela, xa vunharhu i ku tshembeka ka ntamu wa vuhumelerisi.

Van'wamapurasi lavatsongo va nga nghenelela hi ku hlanganisa vun'we ku dyondza no landzela milawu ku tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji ni ku tirhisa swin'wanyana ni vaxavi.

Ku olovisa ntirho na ku tlakusa mbuyelo na ku hlayisa nkarhi na matimba.

Nseketelo wa timali i ku pfuna vanhu ku kuma misava ya vurimi, wu kongomelo ngopfu eka ku tlhontlha ndlala hi ku kurisa masimu. Ku u nga endlisa ku yini ku u va u wu kuma i ku tsarisa tanihi n'wamapurasi u lunghisela business plan u kuma foromo ya xikombelo.

I ku nyika ntirho, na ku tlakusa swakudya, na ku humesa mali, na ku kurisa bindzu ro tiya.

I ku thyakisa mati, na ku vaviseka ka ka swin'wani leswi nga ri ki switsotswana, na ku khumba rihanyo ra vanhu.

A ndzi ta byala tinyawa hikuva ti pfuna ngopfu eka eka swakudya swo fana na xigubu, kumbe ti nga, xa vumbirhi i xipinachi hikuva xipinachi xi pfuna ngopfu ku tiyisa miri ngopfungopfu eka vana, xa vunharhu a ni ta byala matamatisi hikuva ma kula kahle endhawini leyi tirhisiwaka kahle naswona ya ha tlhela ya xavisiwa.

Ku hunguta mali ya vusweti, ku tshama ekusuhani ntirho, na ku va na muti wo rhula ni ku hlayiseka.

Ku tirhisa manyoro ya ntumbuluko, ku ku dyondza ndlela yo byala hi vutlhari, na ku tirhisa mati hi vutlhari.

Ku tirhisa khoto ya tindhawu ta ku kambisisa switifiketi swa misava, na ku kambela vuhlayiseki bya misava, na ku endla xikombelo xa ku tsarisa misava.

I marula nkoka wa kona yi na ti-vitamin C, yi tlhela yi pfuna ku sivela mavabyi, xa vumbirhi i tintoma ti na antioxidants leti pfunaka ku lwisana ni na cancer, xa vunharhu i muche ti ni ayoni ti tiyisa marhambu.

Ina swa boha hikuva yi pfuna ku sirhelela purasi, dyangu, vatirhi, ni ntirho lowu tameriweke.

I tipholisi ta ku lawula ku tirhisa ka tikhemikhali, na tipholisi ta ku tirhisana na vusweti bya ntumbuluko, na ku nyika mpfuno wa dyondzo hi vutivi.

I ku kula hi ku hatlisa, ku tirhisa mati hi vutlhari, ku pfumala ntshikelelo wa misava, ku humesa mbangu wo tala na ku hlayisa xitshamo.

Ina swi hoxa hi ku tumbuluxa ntirho ni ku tlakusa swakudya swa le ndhawini.

Ku hlayisa ni ku sivela ku dlayeka ka swakudya.

Tiya ya muringi, hikuva yi pfuna ku hlohlotela swakudya eka va tinyiki.

Ku langutela kahle purasi ni ku rhandza vuhlayiseki bya moya.

A ndzi ta byala mihandzu, a ndzi ta hlawula ndhawu leyinene eka lava va endla xirhapa, ku tlhela ku endla leswaku xi tshama xi basile.

Hi ku tirhisa mati yo hisa ndzi nga yi chela mati yo hisa ivi ndzi kota ku yi hluva.

A va endlela ku kombisa vuxaka exikarhi ka vanhu, rirhandzu ra swiharhi, ni vuhlayiseki bya nhlayo.

I munhu loyi a tirhaka eka ndhawu ya nhlawulo wa matirhelo ya swiharhi, kumbe loyi a nga na vutihlamuleri eka ndhawu ya ntirho wa rihanyo ni vuhlayiseki bya xiharhi.

Ku uloloxa ku swi vona ni ku swi tirhisa.

Ndzi xavisa muroho wa tin'hwembe, lowu pfunaka ku tumbuluxa swa rihanyo, ni ku pfuna mindyangu ya le ndhawu.

Kambe loko hi tirhisa tikhemikhali hi nkarhi lowu faneleke, hi nga pfuna swifuwo ku kula kahle, kambe hi nga lavi ku tirhisa ngopfungopfu ku onha misava, mati kumbe swifuwo.

A ndzi ta langa maendlelo ya manguva lawa hikuva ma katsa ku tirhisa tikhemikhali, michini ye le henhla, ni mindhavuko leyi pfunaka ku engetela ku tsaka ka mbewu.

Ina ku na milawu na swiletelo leswi lawulaka ku tirhisiwa ka swidlayaswitsotswana emapurasini leswi endliwaka ku sirhelela rihanyo ra vanhu na swakudya.

Swi fanele swi hlayisiwa eka mahiselo wa zero degrees Celsius ku fikela eka four degrees Celsius.

E-e swi teka ntirho eka vaakatiko lava lavaka ntirho.

Swi khumba eka vurimi ni bindzu ra swakudya.

Ku hlanganisa mirhi ya ntumbuluko na ku tirhisa manyoro ya swiharhi.

Ku hambana ka swilaveko swa swimilana na ku hundzuluxeka ka misava.

Ina hikuva swi sirhelela swimilana eka mavabyi ni switsotswana.

Swi endla leswaku ikhonomi ya tiko yi kula ni leswaku vanhu vo tala va kota ku kuma ntirho ngopfungopfu eka ndhawu ta le mapurasini.

Ri fanele ri endliwa hi nkarhi na nkarhi kambe a ri fanele ri tirhisi a a ri fanele ri tirhisiwa ngopfungopfu ku tshikisa misava swinene.

I swibyariwa swa organic na swibyariwa leswi kurisaka mpfumaleko wa swakudya.

Swi hunguta vuyelo bya swibyariwa ku hunguta vuyelo bya ku cinca ka maxelo ku nga va ku seketela vurimi bya ntumbuluko.

Ku tirhisa maendlelo yo hlayisa mbewu na ku endla ku cinca ka swimilana.

ni ku kambela kahle muchini.

I ku andza ka vuyelo ni ku tlhariha ka swakudya.

Switsotswana swo biha swi kota ku endla mavabyi ivi switsotswana leswi pfunaka swi ri karhi swi lawuriwa hi ndlela ya ntumbuluko.

Purasi ra mina swi ta rifuwo hi manyoro ya ntumbuluko na ku tirhisa maendlelo ya vurimi bya ntumbuluko leswaku hi ku hlayisa mbangu ni ku antswisa rihanyo ra misava.

Ina hikuva swi endla leswaku swi antswisa ku hlayisa mati emisaveni ya vurimi.

I xikhafu kumbe xikhafu xa vurimi xihlala xa vurimi, bulusisi, mitshaba swi khoma swa manyoro, xibedhlele, xi pholisi xa xiphomu xa nkarhi.

Ku pfuna hi dyondzo hi vutirhi byo tirha emapurasini.

Ku hlayisa ku tirhisana ni ku va ni vuxaka lebyi tiyeke.

Swi tshama nkarhi wo hambanahambana ku ya hi ya swakudya ndlela yo swi hlayisa ni swiyimo swa mathini.

Ina hikuva swi hlayisa rihanyo ra misava leswi endlaka leswaku mati ma tirhisiwa hi ku helela naswona ku hunguteka ku onhiwa ka mbangu.

I ku hlayisa swibyariwa hi ndlela leyinene na ku sirhelela swibyariwa eka switsotswana.

A ndzi ta twa mbilu ya mina yi vava swinene.

Byariwa a ku ta va soccer, milete ni ti-beans, swifuvo i ngulu swikomba ni swirhungu.

Yi tiyisisa leswaku ndzi hlawula swibyariwa leswi fambisanaka ni maxelo ya nkarhi wolowo swi kula kahle swi tlhela swi humesa mbuyelo lowunene.

Xivono xa mina xa nkarhi wo leha i ku endlela leswaku misava yi tshama yi yi hanyile modele wa bindzu ndzi nga tirhisa modele wa vurimi lebyi fangisiweke ku fana no rima swibyariwa.

Twisisa maxelo ya ndhawu na ku tirhisa khalenda ya vurimi.

Ti ku onhaka ka swakudya.

Ku tirhisa vatirhi lava hakeriweke swi endla leswaku purasi ri kula hi mintirho lebyi nga na xiboho xo leha.

Timanga ta Virginia lexi u fanekele ku xi tekela enhlokweni loko u byala timanga leti i nkarhi wo byala na rixaka ra misava.

Ku khumba ndhavuko wa swakudya na vuyelo byo ka byi nga languteriwangiki eka rihanyo.

I ku basisa nkarhi un'wana na un'wana na ku omisa ni ku famba ka nkarhi.

Hi Ndzati ndzi ta byala mavundza, timanga na tinyawa na matamati.

Ku sirhelela ntumbuluko vukheta ni nkoka wa swona.

Ndzi nga hlawula swibye leswi hlayisekaka na ku hlayisa ku tsaka ka swibye.

Swi khumba hi ndlela yo hlawuleka ngopfu hikuva vurimi byi rhandza swiyimo leswi languteriwaka tanihi swa ntumbuluko ku fana na dyambu, mpfula ni swivangelo swa ntumbuluko.

I matirhelo ya mati swi endla leswaku mati ma fika laha ma nga laveki.

Ku nyika vutivi ni dyondzo ni ku nyika mali yo sungula bindzu eka van'wamapurasi lavatsongo na vanhu lava ti rimelaka emakaya ya vona.

Ku onhaka ka swibyariwa swa ntumbuluko ni swibyariwa leswi byalaka.

Ku hlayisa malandlwa ya mali ni ku ringanyeta kahle.

Ina hikuva swibyariwa swi lava ntokoto wo tlula lowu nga eka minkarhi yin'wana hikuva mati ma fambela eka misava hi ku tele hi ku olova.

Hlantswa ni ku lunghisa swiambalo hi nkarhi ni ku khoma ni ku hlayisa swiambalo hi ndlela leyinene.

Ku hlayisa matimba ya misava ni ku antswisa mbuyelo.

Ndzi nga va byela leswaku va fanele ku hlayisa ndzilo ya ku basisa masi ni ku basisa switirhisiwa leswi tirhisiwaka eka masi.

Switirhisiwa swa kahle swa vurimi switirhisiwa swa ku hlayisa swiambalo na mafelelo ya ku dyondzisa.

Ku hlawula ndhawu yo lulamisela na ku hlengeleta no susa titshungu ni swiphiqo swa misava.

Ku khoma vatirhi hi ndlela ya ripfumelo ni ku khensisa ni ku twa ni ku khathalela vatirhi.

Ku aka mindyangu ya ku hlayisa mati ku katsa madyambu na ku endla switirhisiwa xa ku xima leswi katekaka mati.